Kakhulu kudala iindlela zazingekho iindlela ezinqumlayo, kukhona nomlambo omkhulu owawungaweleki. Kodwa kweli xesha ikhona ibhulorho eyaye yenziwa unyaka wamnye yagqitywa. Zange igqibe nonyaka, yayiziinyangana nje. Yenziwa kakuhle kudala isebenza. Noko lukhona utshintsho, noko zikhona izinto ezikhe zenzeka kodwa ke nangona yonke into ingekenziwa ngokomthetho nangokomgangatho kodwa ke lukhona utshintsho.

Kwiinto zam kufane kusetyenziswe iikhombi, iiteksi, iikhwantam, ayikho ke enye indlela, ayikho enye indlela. Iba ziitekisi kuphela.

Kunganceda into yobana zikhawulelane ezi zinto, sifumane izinto esivumelana kuzo nesichasana kuzo sibone ubana singadibana phi xa zizonke, ubana ukuze singangqubani. Mna ndikhawuleleni njani, nelinye icala silikhawulela njani ukuze sidibane sithethe intwenye.

Ubungayidlala kakhulu banintsi abantu abadala abenza laa nto abanofundisa abantwana. Abantwana bahlale beqoqoshekile, begcinekile. Bengapheli bewela kwizinto ezifana notywala nokwenza izinto ezingekhoyo. Lungayiphuhlisa ke nezinye izinto bakhona abantu abanondwendwela babone ezi zinto, abantu abanothenga, enonceda ithi iphuhlise ubomi bawo loo maqgiyazana kwaye nendawo leyo.

Umbala obomvu uyathanda uthetha ngothando uthetha ngemfudumalo, uthetha ngokuhle. Kwaye nombala ozuba uthetha ngokuhle, nawo uthetha ngokuthula, uthetha ngokuchuma, ngumbala ogqamileyo, yonke into emile nje kakuhle.

Iye ifike ithi loo nto kakuhle kakuhle kukutshintsha kwekhaya, kukuzalwa ngokobutsha, kukuthathwa ususwe kolu usapho usiwe kolunye usapho, uyofakwa kolunye usapho ngokusemthethweni, ngokusesikweni. Uyakhutshwa kowenu, uyofakwa kusapho olutsha. Kwaye uzawuba yinxalenye yelo usapho.

Injalo, injalo manintsi amagama asefakiwe sawabona ekhona apha kolu lwimi lwethu lesiXhosa. Sabona sekuthetheka amagama eselahlwa amagama wokuqala amagama wamanyani. Kunintsi okwenzekayo okudala oku ke kukufunda nendlela ilizwe eliphucuka ngayo. Namhlanje kufane kuthiwa isiNgesi sesona umntana funeka akhule esazile, funeka athini athini athini umntana. Loo nto ke iyakwazi nathi sithi sisebenzisa ulwimi lasemisebenzini laphi siphinde siphele silisebenzisa kweli lethu ke ngoku.

Umzali kusube engekagqibi ngesikolo, umzali kusube esakhangela amadlelo aluhlaza, umzali kube engekaziboni elapha efuna uba khona, umzali usengumntana usemncinci. Akukabikho nto esamhambela kakuhle. So, ashiye umntana ayokhangela umsebenzi kwezinye iindawo, ayokhangela isikolo kwesinye indawo okanye agqibezele isikolo, asebenze ukuze afumane le mpilo ayifunayo.

Okokuqala ndingaqala ndibahlalise phantsi ndibaxelele ubana kwenzeka njani, ndive uba bacinga ntoni ngaloo nto. Kwaye ke kufuneka naye loo mntu ndimazisile ubana kusetyenzwa njani ekhaya ukuze naye akwazi nokubana ke alandele imithetho leyo, izithethe, namasiko wasekhaya ukuze nam ndiye ndilandele lawo wakowabo. Sithethisane sive ubana la masiko angqubana phi. Kakuhle, kakuhle amasiko ayathanda ukuyelelana okanye enze into enye qha ayenze ngendlela eyahlukileyo.